Ukudla okufriziwe akunakho impilo. Ngoba uma sekufriziwe kucima ama-vitamins wokudla. Nokudla okusethinini kanjalo kuyingozi kakhulu kumuntu.

Usebenze ungahlanzanga izandla, noma usebenzisa izidakamizwa uma ukulento leyo, ngoba lento leyo ibulala izitshalo, kakhulu. Ukuhlanzeka nje esikhathini esiningi kuyinto elungile kakhulu. Uyazuza nje ngokuthi njalo uma wenza into wenze ngokuzimisela, ucabangele nabanye abantu.

Impova yomoya iyasebenza yona ngoba iletha umoya ophilile kubantu naku zitshalo. Amanzi abuye asebenze kakhulu ngoba ngaso sonke isikhathi siyawadinga, futhi sisebenzisa wona esikhathini esiningi. Amanzi abaluleke kakhulu ey'ntweni ey'ningi.

Umoya siyawudinga kakhulu umoya ohlanzekile ngoba uletha ukuhlanzeka kithi, nempilo yethu iba kahle ngoba asihogeli umoya onephunga. Umoya usebenza kuzo zonke iy'ndawo, ney'hlahla ziyakhona ukuphila, ney'tshalo, yonke into esemhlabeni. Kuphinde futhi kube namanzi, amanzi nawo mawahlanzekile ayasebenza kakhulu kubantu, ikakhulukazi kubantu, amanzi ahlanzekile, nezilwane ukuthi zingaguli. Namanzi futhi anqolile uyakhona ukuthi ubuye uwasebenzise ezitshalweni, izitshalo zikhule ngamandla. Kodwa nje, kubantu amanzi ahlanzekile ebaluleke kakhulu ngoba ayabaphilisa.

Ukuthi la abalime khona bafake amaseyila amakhulu, benze izindlu, benzela izitshalo zabo ukuthi zikhone ukuvikeleka. Ngoba futhi uma kunesomiso, la manzi lawa aphuma laphaya kumaseyila omjuluko, ayanisela lawo manzi lawo ezitshalweni, izitshalo ngeke zilimale kakhulu. Bazijwayeze nje ukuthi benze njalo, ngoba isimo sihlala sishintsha ngaso sonke isikhathi. So kumele uhlale unayo yonke into emayelana nezitshalo zakho. Amanzi akhona noma awekho, umjuluko lo wamaseyila mawakhipha la manzi, amanzi awela laphaya ezitshalweni.

Ngokutholakala kwama-library emapulazini ukuze iy'ngane zizokwazi ukuthola impilo, nemfundo engcono, uma zinomsebenzi obalulekile wesikole zizowuthola eduzane nokuthi kwakhiwe amakliniki ukuze abantu abadala bazokwazi ukushesha bathole usizo. Njengokuthi balande amaphilisi wabo nezinto zoku-check-a ukuthi babheke ushukela ukuthi ukangakanani. Uma kukhona ezomtholampilo emapulazini kungaba lula kakhulu bangasuki emakhaya emapulazini baye emadolobheni bayofuna usizo.

Ukuthi babe nethuluzi abalidingayo kule bhizinisi labo, bangasebenzisi wona umanyolo. Babenayo yonke into abayidingayo yebhizinisi le-organic. Bashintshe nangendlela abenza ngayo izinto noma ukulima.

Ukuzinakekela nokungazimiseli kakhulu ngamanzi. Ngoba esikhathini esiningi uma usebenzisa amanzi, izitshalo azibi nomsoco zivele zigcwale amanzi ngaphakathi. Kanti uma uzonisela ngenani elikahle, izitshalo zikhula ngendlela elungile, futhi nomsoqo awuphumi ezitshalweni.

imishini, ukuze ngizokwazi ukutshala izitshalo zami emadolobheni ngisebenzisa imishini nemithi esezingeni eliphezulu. Ukwenza njalo kuzothuthukisa ibhizinisi lami kakhulu ngoba uma uzosebenza ngemishini uyashesha.

Ukusebenza ngokuzimisela empilweni uma ufuna ukuphumelela, usebenza ngokuzimisela, awuyeki noma kunzima kangakanani. Impilo ayikaze yeza kalula.

Uma nginganikezwa indawo esemakhaya yokuthi ngilime ngajabula kakhulu ngoba vele nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngibe umlimi nami. Ngoba ngazi ukuthi, ukutshala imifino, nezithelo kuyinto esidinga kakhulu la eNingizimu Afrika. Njengokuthi ngitshale umbhido, ispinashi, iklabishi, ubhontshisi, amazambane, kuyinto esiyidinga kakhulu emakhaya futhi esiyijwayele kakhulu nokuyidla, ngoba ukudla uma sikufuna izitshalo sikulanda edolobheni. Uma sengihlanyelile la, bazokhona ukuthi bangithengele ngibe nemali nami yokuthuthukisa ibhizinisi lami, ngiphinde ngiphile ngayo futhi.

Imifino, kanye nezithelo. Ngizokwazi ukuthengisa, njengokuthi ngihlanyele amazambane, ubhontshisi, ispinashi, umbhido, ithanga. Ngoba kuwukudla esikudla kakhulu emakhaya, futhi lokho kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi ukudla abakufunayo bakuthole eduzane ngoba ngizobe sengiwumlimi nami. Ngizokwazi ukuthola imali ngikhulise ibhizinisi lami nomnotho waseNingizimu Afrika. Ngiphinde ngibe nemali yokuziphilisa.

Kungakhuphula iholo labantu ngoba ukudla lokhu okumele kulahlwe kuzobe kungasalahlwa ngoba kuzobe sekusemathinini noma sekufakwe, noma sekubandisiwe kakhulu. Ukudla uma ukuthola kushisa kuyonakala, manje uma kubanda noma kufakwe emathinini ngeke konakale.

Uhulumeni angalethela wonke umlimi ukudla noma izitshalo lezi abasuke bezidinga kakhulu. Ukuze bakwazi ukunciphisa izindleko zokuthi uma umuntu efuna ukuyolanda izitshalo achashe imoto, agcine esefake imali yophethileli ominingi kakhulu. Manje uma uhulumeni ebalethela izinto eduzane kuzobalula kubo.

Kusiza ngokuthi inhlabathi ivune kakhulu, uma betshala izinto ezahlukahlukene, unyaka nonyaka bayakhona ukuthi bashintshe. Uma befake ubhontshisi kulo nyaka ophelile, kulo nyaka, bafaka ummbila. Lokho kwenza ukuthi umhlabathi uvune, futhi uvume yonke into abafuna ukuyifaka. Kupheka inhlabathi ukuthi ibe mnandi kakhulu, ikwazi ukukhulisa noma ngabe yisiphi isitshalo.

ukuthi izinkukhu zithole imigomo kanye nemithi ngoba kwenza ukuthi zingaguli kalula, futhi zikhule kahle, ngesimo esikahle.

ukuthi imfuyo ithole umgomo. Ngoba lokho kwenza ukuthi imfuyo ikhule kahle, ingaguli futhi. Uma imfuyo ingagonywanga, ziningi izifo ezitholakalayo futhi zenza nokuthi imfuyo ishesha ngokufa.

Sebenzisa izindlela ezahluke kakhulu ngoba ziningi izindlela zokuthi utshale, ezahlukile, ezingafaki yona inhlabathi. Futhi ngingacela nosizo noma uncedo ey'ndaweni, la kutholakala khona usizo kwezokutshala.

Thola ithuba lokuthi ngisebenze emapulazini. Umsebenzi engingawukhetha kungaba ukutshala ngoba kulula kakhulu, futhi nezitshalo ziyashesha ukukhula akufani naloku okunye. Kepha izitshalo uyakwazi ukuthi uzinisele uma zidinga umuthi wokuthi uthele ukuthi zingafiki noma kudliwe izibungu. Ngingakhona ukukwenza lokho ngesikhathi esifishane futhi.